Nna ke tla ba boloka lapeng, e seng ho ba isa sebakeng se home, ke hobane ho ba lelapa le haufi ho ba fa boiketlo le kutlwano ke tla netefatsa hore ba ja dijo tse phetseng dijo tse bonolo ho di hlafuna jwalo ka sopho, porridge, meroho e monate ke tla ipha nako ya ho buwa le bona ho mamela dipale tsa bona di.

Mme le ntate, ke kopa ho le hlalosetsa se etsahetseng ha ke ne ke le sepetlele, ke ne ke ikutlwa ke sa thabe ka ya sepetlele hore ke fumane thuso, empa ha ke fihla ke hlokometse hore batho ba bang ba fumane thuso ka pele ha ba bang ho kenyeletsa le nna, re ile ra dula nako e telele re emetse, ho bile bohloko hobane ke ne ke ikutlwa ke hloka ho bona ngaka, empa ke nahana sena se etsahetse ka lebaka la hore baithuti ba ho sepetlele, ba kgetha pele batho ba kulang haholo jwalo ka ba nang le bohloko bo matla kapa ba kulang ka tshohanyetso.

Ke ile ka ba kotsing ya koloi mme ke ne ke tswa ha nkgono ke ya hae. Ka kopa ntate o re ahisaneng le yena hore a nfelletse ho ya hae, mme ka koloing ya hae na palame ka lebelo le leholo ho a ileng a lahlehelwa ke taolo mme koloi ya re diha.

Ke bona e le mohopolo o motle wa hore bana ba be le boikarabelo mme ba se ke ba ifumana ba kene ka hara thobalano, ba sa lokela hore ba be boemong bo.

Ke ba hlalosetsa ka hore ho etsahetse kotsi seterateng sa rona mme ke qala ka ho hlalosa hore lebitso la ka ke nna mang, ke dula ho kae mme ho etsahetse kotsi. Ho fetile koloi ya thula ngwana seterateng mme re hloka thuso ya ambulance ho tla nka ngwana o na na mme ba mo potlakisetse sepetlele.

Tjhe, ha ngata ha o thola ho sheba ha obe le mananeo a lekaneng a reretsweng hore bontate ba e fumane ba phetse hantle.

Nka lekola boemo ba bakudi hore ke ba feng ba kulang haholo, ba hlokang ho thuswa ka potlako mme ka qala ka bona, jwalo jwalo le ho emela ho itukisetsa dingaka horeng re tlo kgona ho thusa bakudi.

Nka re motswalle ke ya o rata ebile ke ya o tsotella. Ke bona hore o dula o sithabetse maikutlo, mme ke hlokomela hore seo se utlwang se ka hloka motho ya kwetlisitsweng ho thusa. Ke nahana hore ho ka thusa ha re batle motho ya ka o mamelang le ho fa keletso e ka thusang.

Ke lokela ho ba masene ha ho na sehlahiswa se le seng se ka fetolang bophelo ka mora letsatsi le le leng kapa beke e le nngwe fela, diphetoho tsa nnete, di nka nako, boitelo le mekgwa e phetseng hantle letsatsi le letsatsi.

Tsala ho bohlokwa hore o nwe meriana ya hao ya TB. T _B ke lefu le ka o fang le ka folang ka botlalo ha o sa nwe ka mo ngaka e eletsang. TB e ka kgutla e ka ba matla ho feta pele, ha o sa nwe o ka tshwaetsa batho ba bang. Batho bao dulang le bona, bana batsofe kapa ba nang le mmele o fokolang.

Banna ba sa etseng dipatlisiso tsa bophelo, kgatello ya maikutlo a patehileng, dijo tse sa lekalekaneng, and boitshwaro bo kotsi mosebetsi o mongata, ho hloka boroko le ho se itokofatse, mme mehato e re ka e nkang ho ruta le ho susumetsa banna hore ba etele ngaka ka mehla ho bula meqoqo ka maikutlo.

Ho ya ka pono ya ka ke nahana maemo a ditsela le dipalangwang, ditsela tse senyehileng di-road block kapo mapalangwang a mangata a ka sitisang di-ambulance ho fihla ka potlako, hape batho ba bangata ba emele di-ambulance tseleng le hoja ho le kotsi ho hlokomoloha diphoso tsa puisano ka tsebo e fokolang ya sebaka.

Ke nahana hore ha ke na le tjhelete nka kgetha ho ya ngakeng ya poraefete, hobane ho yeng ka ngakeng ke tloha ke hloka thuso ka potlako empa maemo a mangata re iphumanang re ya re ema dinako e telele, re fumana thuso ke hobane re hloka tjhelete ya hore re ka thuseha ka potlako.

Nka ba eletsa ka hore amohela ngwana wa hao la boemo ba hae. Le ha hole bohloko, ho bohloko ho utlwa hore ngwana o imile empa ho mo lahlela melato fela. Ha ho mothusi e ba motswalle le mothusi e seng moahlodi.

Ho eketsa palo ya basebetsi ba bongaka le ba tlhokomelo ho tlisa technology ya moraorao ho arola bakudi ho ya ka maemo a bona. Ho bula dipetlele tse ntjha kapo ho atolosa tse teng tlhahiso ya thuto ho batho hore ba se ke ba ya sepetlele ka dintho tse nyane.

Tjhe, ha se ntho e lokileng hobane batsofe ha ba fumane tjhelete e ngata ho tswa ho mmuso, mme nka etsa lenaneo la mahala la hlokomelo ya batsofe, tshwarisano pakeng tsa puso le dipetlele tsa poraefete, insurance ya bophelo bakeng sa batsofe ka thuso ya puso.

Batho ba bangata ba ne ba bontsha ho tshoha hobane virus ena e ne e le ntho e ntjha e sa tsejweng hantle. Ba bangata ba ne ba kula ka pele. Ba bang ba tswa ba shwa ka potlako dingaka le baoki ba ne ba lokela ho thusa. Ba ne ba boetse ba ikarabella bophelo ba bona, empa ba sena disebediswa tse lekaneng tsa ho itshireletsa ho sebeletsa hantle kapo phekolo e tobileng. Ho ne ho etsa hore le ditsebi tsa bophelo bo botle di ikutlwe di lahlehetswe ka matla.